Kuyadabukisa ukuthi edolobheni elikhulu lapho kudliwa khona okuningi, kudalwa nemfucuza yokudla enkulu nsuku zonke, kanti ngasikhathi sinye abantu abaningi balala bengadlile, lokhu kubonisa ukungalingani okukhulu phakathi kwenala nendlala. Ukudla okungasetshenziswanga singakusebenzisa ukusiza abalambile kodwa-ke kwenzeka kancane ngenxa kwezinhlelelo zokuhlela imithetho noma isifiso sokusiza.

Ukulima okuhlangene, akatshale izitshalo ezahlukene ukuze uma ezinye zingaphumeleli, kube nezinye ezivumayo. Ukonga amanzi, sebenzisa umquba, ukunisela okuqondile noma amanzi asindayo ukuze ugcine umswakama emhlabathini. Izibikezelo zezulu, landela isimo sezulu, ukwazi isikhathi esifanele sokutshala nokuvuna. Izindlela zokulawula izikhukhula, yakha imisele nemithombo yokudonsa amanzi ngesikhathi semvula enkulu. Izitshalo ezimelana nesomiso, akakhethe izitshalo ezifana nomumbo noma amazambane, amnandi, abekezela ukoma.

Isimo sezulu sinendima enkulu ekuthinteni inqubo yokuvuna, ikakhulukazi uma sicabangela uhlobo lwezitshalo. Izitshalo ezahlukene zidinga izimo zezulu ezihlukile ukuze zivune kahle, isibonelo, ummbila udinga ilanga eliningi kanti itamatisi iyazwelana nesikhukhula. Uma izimo zezulu zingalungile ngesikhathi sokuvuna, izitshalo zingagula noma zingapheleli ukuvuthwa.

Isidingo semakethe sinendima ebalulekile ekunqumeni ukuthi ukuvuna ngesandla kungenziwa yini ngesikhathi esifanele. Nazi-ke izindlela ezithile, ukulungisa isikhathi sokuvuna uma isidingo semakethe siphezulu ngesikhathi esithile, noma ezikhethekile. UNomsa angahlela ukuvuna ngesandla ngaleso sikhathi ukuze athole amanani aphezulu. Lokhu kudinga ukuvuma, ukuvumelanisa isimo sezulu nesikhathi sokuvuna, uma izulu lishaya kungaphazamisa ukuvuna ngesikhathi esidingekayo imakethe.

Ukuhlolwa kwenhlabathi kubalulekile ekulungiseleleni kahle ipulazi ngoba kunikeza ulwazi olubalulekile mayelana nesimo senhlabathi, olusiza abantu ukuthi benze izinqumo ezifanele. Nazi izindlela eziyinhloko, lapho ukuhlolwa kwenhlabathi kungamsiza khona, ukwazi izakhamzimba ezikhona noma ezishodayo, ukuhlolwa kwembula amazinga i-nitrogen.

Nansi indlela engathokozisa futhi esebenzisayo uSipho angayisebenzisa ukuze asebenzise i-WhatsApp ukuthengisa imifino yakhe ngempumelelo. Akadale iakhawunti ye-Business Whatsapp, landa uhlelo lokusebenza lwe-WhatsApp Business ku Playstore noma ku-Whatsapp store, faka inombolo ye-phone yebhizinisi, kungcono ingafana neyomuntu siqu, gcwalisa imininingwane yebhizinisi, igama, imifino kaSipho, incazelo, imifino emisha nsukuzonke etshalwe eduze kwakho, afake nesithombe sepulazi noma imifino, hlanganisa ikheli, izinsuku zokulethwa nezindlela zokuxhumana.

ULerato njengomlimi osafufusa akadingi uqala ngezinto ezibizayo ezinzima, ubuchwepheshe bokulima obuhlakaniphile bungamsiza kakhulu ngokonga isikhathi, izinsiza kanye nokwenza izinqumo ezihlakaniphile ezithuthukisa isivuno. Nansi indlela ubuchwepheshe obungamsiza ngayo uLerato, number one, ukonga izindleko nesikhathi, izinzwa zokuhlola umswakama ziwusizo ekutheni anganisele kuphela lapho kudingeka khona, kuvimbela ukuchitha amanzi. Ukusebenzisa izibalo, idatha kuthuthukisa ukuhlela, ukutshala nokuvuna, kwehlisa ukulahleka ngenxa yezimo zezulu ezingalindelekile. Ukuthola ulwazi olungcono, amafoni ahlakaniphile nezinye izinhlelo zingamsiza ukuthi afunde ngezifo zezitshalo, izinsuku zokutshala nezimo zezulu.

Kwakusekuseni, ngivuka nginethemba, ngilindele usuku oluhle lokusebenza ensimini. Ngaya ezitsheni zami ngakhipha amathuluzi, ngathi ngizoya ukuhlola isimo sezitshalo zami kodwa lapho ngifika emasimini kwangathi amehlo ami angakhohlwa, izitshalo zami, amasimi engiwasebenzele kanzima izinyanga zonke zazigcwele izinambuzane ezimnyama, ezikhanyayo, ezihamba ngapha nangapha ngokushesha okwesabekayo.

Ukuze umphathi wepulazi athuthukise ikhwalithi yeqanda, kufanele aqale ngokuhlola yonke inqubo, kusukela ekuqoqweni kuya ekuthuthweni. Ukuqaphela, okokuqala kufanele aqinisekise ukuthi abasebenzi abaqoqa amaqanda baqeqeshiwe kahle ukuze baqaphe amaqanda aphukile ngesikhathi eqoqwa futhi basebenzise iziqukathi ezifanele nezinokuthutha nokuthamba, ukuze bangalimazani amaqanda. Okwesibili, ngesikhathi sokuphakisha, kudingeka kuqaliswe uhlelo lokuhlola ikhwalithi okuqukethe ukuhlola ukungapheleli, ukuhlanzeka nokuqina kamaqanda.

Ukuvuna izitshalo ngesandla kudinga ukunakekela, ukuze kugwenywe umonakalo. Okokuqalo, izitshalo kufanele zivunwe ngesikhathi esifanele sokuvuthwa, abavuni kumele baqeqeshwe ukuthi basebenzise izandla noma amathuluzi afanele ngendlela ethambile. Ukuvuna ngesikhathi sokuphola, ekuseni noma kusihlwa kusiza ukugcina izinga lamanzi ezitshalweni. Ukusebenzisa iziqukathi ezithambile kunciphisa ukulimala ngesikhathi sokuthutha. Ukuhlukanisa izitshalo ezonakele kunesikhathi kusiza ukunciphisa imfucuza.

Izinto ezisekelwe ephepheni zingaphathwa noma zimbozwe ngezindlela ezahlukene ukuze zisebenziseke kangcono, ikakhulukazi emkhakheni wokugcinwa kokudla noma ukukhiqiza imikhiqizo. Isibonelo, iphepha lingambozwa nge-wax noma i-plastic coating ukuze libe nekhono lokuvimbela amanzi, ugwayi noma ukungcola, ukwenza liphile isikhathi eside futhi lisebenziseke ekupakisheni ukudla. Kwezingubo noma izindwangu, iphepha lingasetshenziswa njenge-insulation noma ukwenza amaphethini.

Ngabe sengibhekene nesimo esinjalo, bengizozizwa ngikhathazekile futhi ngiphelelwa nayithemba ngoba umhlaba engiwuthembele kuwo ukuze ngithole ukudla, okubalulekile empilweni yansuku zonke. Uma izitshalo ezidliwayo sezinqabile ngenxa yokugawulwa kwamahlathi nokushintsha kwesimo sezulu, lokho akugcini nje ngokushintsha emzimbeni kodwa kushintsha nendlela yethu yokuphila nesiko lethu.

Uma kwenzeka inkomo esiyaziyo esihlezi nayo iminyaka igula kakhulu futhi kungase kudingeke siyilahle, ngingazizwa ngidabukile kakhulu. Le nkomo ayigcini nje ngokuba ngumthombo wobisi kodwa isiyingxenye yomndeni, iyona esisize emhlabeni, ekudleni nasekuphathweni kwepulazi.

Sanibona, bengisacela ukukhuluma nani mayelana nodaba lukaMnumzane uKhumalo, umlimi okhuthele osetshale konke ekulimaleni nasekukhiqizeni izinkomo. Namhlanje ekuseni uthole ukuthi ingxenye enkulu yezinkomo zakhe zintshontshiwe, lezi zinkomo azigcini nje ngokuba impahla, ziyinsika yomnotho wakhe. Umsebenzi wakhe wonke usengcupheni manje futhi ukulahlekelwa kwazo kusho indlala, ukwehla kwemali engenayo nezinselelo ezinkulu emndenini wakhe. Ngiyakuqonda ukuthi inqubo yokuphanda ithatha isikhathi kodwa sicela kube nomzamo oqinile ukuzithola lezi zinkomo, ukuphila kukaMnumzane Khumalo kuphonswa ethembeni elisesandleni zenu.